Uma unohambo olude , kubalulekile ukuthi kube khona abantu basekhaya okanye iy'namba zabantu basekhaya ozobafonela. So that uma uba nenkinga endleleni ukwazi ukubafonela ubazise ukuthi unenkinga mhlampe khona indlela abangazama ngayo ukuthi bekusize. Okanye wena uma ukuthi mhlawumbe unenkinga ekanjalo, kube ukuthi khona imali onayo for ukuthi ukwazi ukuqhubeka nendlela. Okanye uqashe imoto ezokuthatha ikubeke kwenye indawo.

Ukufakwa kwama-Wi-Fi emabhasini, ngicabanga ukuthi kungazuza kakhulu abaphathi bamabhasi ngokuthi abantu abaningi uma kungathiwa kufakwa ama-Wi-Fi kulelo bhasi lelo. Bengaheheka kakhulu ekutheni bezogibela khona futhi abagibeli ngeke beyizwe indlela noma ngabe kuthiwa inde kangakanani kodwa uma kuwukuthi kukhona ababhizi ngakho kungenza ukuthi bebone kuseduzane yize kukude ngokuthi kuningi izinto abazenzayo noma khona into abafokhase kuyona abafokhasile ekutheni babuka nje umgwaqo nezinye iy'moto ezedlulayo. Ngicabanga kungalekelela kakhulu lokho ekuthenini, beze ngobuningi abantu ngokuthi khona i-Wi-Fi izobakhohlisa indlela kube ngathi iseduzane kanti ikude.

Ave isilimaza kakhulu le nto yokunyuka kwezimali zokukhokha ematekisini ngoba sithola ukuthi kusuke kukhuphuke uphethroli mase iyenyuka nje. Mina ngikhule, kungabo-five randi eminyakeni ewu-five edlule, bekuse ngo-ten randi kodwa njengamanje sekukhokhwa u-fifteen randi. Leyo nto leyo ilimaza kakhulu ngoba uthola ukuthi wehla upethroli owayikhushulelwe wona leyo mali leyo kodwa emabhasini abesayehlisi imali. Iyasilimaza kakhulu le nto leyo siwumphakathi.

Into eyenza ukuthi oh umbuzo wokuqala engingawubuza ey'timeleni ukuthi ingani kube khona iy'ndawo zokubambelela zomuntu omile, kube khona ney'hlalo? Mhlampe into engenza ukuthi kungagcwali ey'timeleni ukuthi kusuke lezi zinto zokubambelela uma umile ngoba azikali ukuthi kuba nabantu abangakanani. Ningama noma nibe bangaki esitimeleni ngenxa yalezo zinto lezo. So, uma kungathiwa kusuka zona, kuba khona iy'hlalo kuphela, kwaziwa ukuthi akuvumelekile ukuthi umuntu eme esitimeleni ngicabanga kunganciphisa indlela yokugcwala ey'timeleni.

Kungabalimaza kakhulu abantu abadala ngoba izimali ay'sekho kubona bantu bahola iy'mali ey'kalelekile ekuthenini bondle abazukulu ney'ngane zabo ngemali yona le encane yempesheni.

Izinsizakalo zamabhasi emadolobheni amakhulu okanye lapho alayisha khona amabhasi kwezinye iy'ndawo into yokuqala nje iy'mali ekhokhwa khona ukuthi ayifani. Incane kakhulu ekhokhwa emabhasini futhi ebhasini kuba ney'ndawo lapho ozolindela khona ene-shelter ongeke unethe khona kanye ongeke ushiswe ilanga uma ungaphansi kwayo. Iyakukhusela ngayo yonke indlela noma kuthiwa kuyabanda uyafudumala yona.

Ukwenyuka kwamanani aka-Uber no-Bolt ngicabanga ukuthi kuyawaxosha kakhulu amakhasimende ngoba amakhasimende abesekholelwa kakhulu ku-Uber no-Bolt ngokuthi kuleyo distance esuke bezoyithatha u-cheap and futhi uyashesha ukuthatha ukubeke ukufikisa kuleyo ndawo leyo noma ngabe kuthiwa uphuthuma kangakanani. So, mase ubiza kangaka ngicabanga ukuthi bazobaleka abagibeli bazoqokela khona ukuthi bathathe ezinye iy'thuthi.

Ukushayela komuntu ephuzile ngicabanga ukuthi into engasiza ukuthi yenziwe ukuthathwa kwemoto ey'khiphe ngemali elinani engaphezulu kakhulu and futhi ejeze lowo muntu lowo kube ukuthi uyaboshwa leso sikhathi esingakelelwa yinkantolo. Ngicabanga ukthi lokho ukujeziswa komuntu kuyokwenza ukuthi kunciphe ukuthi abantu bavele bephuze nje ngokuthi bayazi ukuthi izothathwa imoto abuye eyoyilanda ngakusasa esengaphuzile because bayithathela ukuthi uphuzile mase eyakwazi ukuyoyikhipha mhlampe nge-thousand. Kanti kuthiwe imali engaphezulu noma enkulu kakhulu ezindleko ukuthi ebenayo kunganciphisa ukuthi abantu beshayele bephuzile.